Ndingamcebisa ndithi, mhlobo wam, kubalulekile ukuba wenze uvavanyo lukagawulayo. Luvavanyo olulula kwaye liza kunceda wazi impilo yakho. Ukuba impilo yakho imnandi uza kuhlala uzolile kodwa ukuba kukho ingxaki kuba lula ukuyibona kwangoko kwaye uqalise unyango.

Ndingalwela imeko yenkxaso ngokukhuthaza intlonipho phakathi kwabafundi, ndithethe nabo malunga nokubaluleka kokungagwebi abanye. Ndibakhankanye umfundi okhulelweyo kwiiklasi zonke, ndisebenzisane nabazali kunye noogxa bam ekwakheni indawo ekhuselekileyo neyamkelekileyo ukuze wonke umfundi azive exhaswa kwaye enelungelo lokufunda.

nezibhedlela zinganceda ngokufundisa uluntu, ziqeqeshe abasebenzi, zisebenzisane nezikolo kwaye zinike inkxaso amaxhoba ukuze kupheliswe ukugxeka amaxhoba odlwengulo.

Ndingaxelela abaphathi ngengxaki yamayeza, ndilawule asele ekhona kakuhle. Ndicacisele izigulana, ndifune uncedo kwamanye amaziko kwaye ndiphakamise isicwangciso sokuphucula le meko.

Le ndlela ayincomekanga kuba iziyobisi notywala zingaphazamisa ukusebenza kwamayeza, zinciphise amandla ayo okunyanga okanye zonyuse imiphumo emibi. Oku kungakhokhelela ekubeni impilo yesigulana ibe mandundu.

afumaneka simahla kumaziko karhulumente ezonyango, ngakumbi xa uyinxalenye yenkqubo karhulumente yokunyanga. Kodwa kwamanye amayeza, ingakumbi angaphandle koluhlu oluqhelekileyo, kufuneka uhlawule imali ethile okanye uwathenge efamasi yangasese.

Ewe, unalo ilungelo lokuthatha izigqibo malunga nokuzala. Kube yingxoxo enobulungisa phakathi kwenu nobabini esekelwe entlonipheni, kuvunyelwane, nokuqonda amalungelo omntu ngamnye. Umzimba wakho ngowakho kwaye unelungelo lokuwulawula isenzo sokuzala ngendlela ekhululekileyo nenganyanzelwanga.

Ndingafundisa abafundi ngentlonipho nobumfihlo kwabanye, ndichaze iziphumo zokuhletywa nokugxeka. Sebenzisa izifundo ezifana neLife Orientation ukwakha isimo. Ndisebenzisane nabazali, ootitshala kunye lwabafundi. Ndikhuthaze inkxaso kunogweba.

Atshintshe ukutya atye ukutya okunempilo, okunetyuwa encinci. Azilolonge rhoqo njengokuhamba imihla ngemihla, aphephe utywala kunye nokutshaya, aphumle aze alawule uxinzelelo lwengqondo, athathe amayeza ngendlela ugqirha ayilayileyo.

Ewe, imisebenzi yesiNtu iyanceda kakhulu ekuthuthuzeleni nasekupholiseni amanxeba omntu osandukulahlekelwa, ihambise uthuthuzelo ngokudibana kosapho noluntu, umthandazo, iingoma kunye nezithethe ezifana nomngcwabo, ezinika ithuba lokuzikhulula kwintlungu ivukalelise nokwamkela ukulahlekelwa. Le misebenzi yenza umntu azive engeyedwa, enenkxaso kwaye aqale ukuphilisa kancinci.

Owam, ndifuna wazi ukuba andikugwebi kodwa kufuneka wazi ukuba uxinzelelo lwegazi oluphezulu alukhethi minyaka. Abantu abaninzi abakwiminyaka engamashumi amathathu okanye ngaphantsi banokuchaphazeleka ngakumbi xa kukho uxinzelelo lwengqondo, ukungatyi kakuhle, ukungazilolongi okanye izifo ezizalwa kusapho. Ukungathathi amayeza kungakhokelela kwiingxaki ezinkulu ezifana nesifo sentliziyo, ukuxinwa inyongo okanye isiqobo. Iipilisi ozinikiweyo zenzelwe ukunceda, hayi ukukulimaza.

Ukunyusa ukhuseleko kwiindawo zikawonkewonke nokuqinisa imithetho ejongene nodlwengulo nokunika inkxaso yezengqondo, uqeqesho, nolwazi kwizikolo noluntu malunga namalungelo wabasetyhini.

Iziphumo ezilungileyo zokugonywa, kunciphisa amathuba okugula kakhulu okanye ukufumana izigulo ezinintsi, kukhusela abanye abantu ingakumbi abagulayo nabasweleyo, kunceda uluntu luphinde lubuye kubomi besiqhelo. Iziphumo ezimbi ezinokwenzeka, ukudumba apho kufakwe khona inaliti, ukudinwa, intloko ebuhlungu okanye umkhuhlane okhaphukhaphu. Kwezinye iimeko ezingaqhelekanga kusenokwenzeka impendulo engalunganga yomzimba kodwa iyinto engaqhelekanga kakhulu.

Ewe, amayeza esiNtu enziwe ziinyanga amaxhwele ayasebenza, ingakumbi kwezinye izifo ezingelulanga okanye ukunciphisa iintlungu, ukutyhafiswa okanye ukupholisa ngokwasengqondweni. Isizathu sokusebenza kwawo amaplantsi amaninzi asetyenziswa kumayeza esiNtu aqulathe izithako ezinganyanga, ezifumaneka nakwamanye amayeza.

Abantu bathenga amayeza kwi-black market ngenxa yokungabikho kwamayeza ezibhedlele, ukungabi namali, ukuxinezeleleka okanye ukufuna amayeza angavumelekanga. Kodwa ke kuyingozi kuba amayeza angalunganga anokulimaza impilo.

Kumele ndibe nobubele, ndingagwebi, ndiyinike indawo yabucala ekhuselekileyo yokuthetha, ndiyiphaluphalule ngononophelo ndingayiphazamisi. Ndiyiqinisekise ukuba inkcazelo yayo yimfihlo, ndiyazichaza iinkonzo ezikhoyo zokumnceda.

Qeqesha abasebenzi bezempilo ukuba baphathe abantwana ngobubele nangentlonipho. Banike indawo yabucala yokuthetha ngaphandle koxinzelelo, baqulunqe iinkqubo zokubika ngokufihlekileyo ukuze bangoyiki ukuzityhila, bakhuthaze ukuba bathethe ngaphandle kokugwetywa.

Ingozi eyenzeka endleleni ifuna uncedo olukhawulezileyo, iambulensi namapolisa. Kanti eyendawo yokusebenza inokuba nefuthe kwiimveliso okanye izixhobo ifuna nolunye uhlobo lophando. Iindawo ezisendleleni kunokuba lula ukufikeleleka kuzo kanti kwiindawo zokusebenza njengee-factory kungenzeka kube nzima ukufikeleleka ngenxa yezakhiwo okanye izixhobo ezininzi.